Yhe, mheza! Heyi, ndifuye iinkukhu apha and ezi nkukhu ziyanda, mheza, zikhula kakuhle. And uba ungabamba ibenye mheza, uyawubuya undibalisele, zityebile. Yima ke, mheza, ndikuxelele okokuba ukuze uwuchane umcimbi wokufuya iinkukhu and ufumanise ukuba iinkukhu zakho zityebile, mheza, zama ukusebenzisa umbona obomvu. Umbona obomvu soze uhambe ngendlela engekhoyo xa usebenzisa umbona obomvu xa utyisa iinkukhu. Iinkukhu mazitye ekusasa nasebusuku, ngokuhlwa, kuphela.

Ndingathatha ubushushu obugqithisileyo. Isizathu sokuba ndikhethe ubushushu obugqithisileyo it's kungokuba xa ndilimile kwabe kushushu, ndiyakwazi ukunkcenkceshela ndisebenzisa amanzi endinawo. Ithi loo nto akuzubakho monakalo umkhulu because ngokuba ndiye ndasebenzisa amanzi wam for ukunkcenkceshela. Yona imvula egqithisileyo andinakufane ndiyikhethe ngoba andizukwazi ukuyilawula, andizuba nazo izixhobo zokunqanda okokuba makungabikho umonakalo. So ubushushu obugqithisileyo yeyona ndiyithathayo.

Sinazo iziqhamo ezivuthwa ehlotyeni. Ipayina lelinye leziqhamo ezivuthwa ehlotyeni. Sibe nayo iapile, sinalo iapile ehlotyeni. Sibe nayo ipesika ehlotyeni, sibe nayo ipesika ehlotyeni. Sibe nalo ubhanana ehlotyeni oluvuthwe kakuhle, sibe nalo ubhanana oluvuthwe kakuhle ehlotyeni.

One, ingaba lo mntu ndizokumqesha ukulungele na ngokwezempilo ukusebenza phandle? Amandla anganawo na wokuphakamisa xa umhlawumbe funeka sityale imbewu kuloo ndawo. Uzawukwazi ukuyiphatha from usuka apha ukuya kuloo ndawo sawube sityalela kuyo? Three, ingaba wakhe wasebenza efama phambi kokuba makafike kule yam ifama? Zezo zinto endinokuzijonga kumntu endinothi ndimqeshe.

Bantu abatsha, konke kuqala emhlabeni. Noba ungaya phi, yonke into iqala emhlabeni. Nezi nezi ndawo ziziivenkile ezinkulu zithi zibe nazo iziqhamo zibe nayo imifuno, iphume emhlabeni. Masiphakameni bantu abatsha sisebenzeni ngoba konke kuphuma emhlabeni, soze ulambe umhlaba ukhona. Masiphakameni bantu abatsha, masiphakameni!. Ubomi bethu buxhomekeke kwezolimo kuba yonke into ixhomekeke emhlabeni.

Ukunkonkxa iimbotyi kwenzelwa okokuba zihlale zisesimeni esihle, zihlale zingaboli, zingabina mbungu ngaphakathi. Zihlale zikulungele ukuphekwa ngalo lonke ixesha, zingabi nakonakala, zingabi nakubola.

Olu guquguquko luluchaphazela njani izityalo? Olu guquguquko kwenzeka izikhukhula. Kukho izityalo apha ezityalweni ezingadingi manzi maninzi. Ewe, ziyawafuna zona amanzi but azidingi amanzi amaninzi. Xa kukho ukhukhuliseko kuye kubekho nokukhuliseko lomhlaba apho zibulala khona izityalo. Ezinye izityalo ziphela zihamba namanzi, ezinye izityalo ziphela zingcwabeka phantsi komhlaba, ezinye izityalo ziphela zibuna zibola ngoba zihleli emanzini.